Ngwana ka ho boima ho ba moradi wa boreneng. Ntho e tlamehile o etse ko hore, o ke se nyalwe ke mang kapa mang, la ho ka etsahala hore motho wa hao wa mo rata le na le dilemo. Ha e sale le motho wa hao wa dilemo. O tlo tlameha hore le wena o nyalwe bokgosing, boreneng. Hore na wa mo rata, ha o mo rate motho yeo, seo o sa tla di bona pele. Empa ho ya ka melao ya boreneng o tlameha hore o nyalwe ke motho wa boreneng. Jwale wa bona he, ho tla ba thata hore motho eo o tshehisanang le ena oo hore a o nyale, hobane motho eo ha se wa boreneng. So ke ko hoo ke reng ho thata haholo ho ba moradi wa boreneng kapa ho tswallwa boreneng ngwana ka.

Ena ya ho arolelana lefatshe mona makgoweng kapa ditoropong, ke nahana ba e kgaola ka ho kenya bo ramolao. Ho etsa hore batho ka bobedi ba kgotsofale, batho kaofela ba kgotsofale. Le hore ho ska ba le ba bang ba hatellwang kapa ditokelo tsa bona tse hatikelwang. Jwale bothata ka mane mahaeng mane, hore o abelwe morena a re wena ke o abela ho fihlela mona, wena ke o abela ho fihlela mona. O tla etsa ka ho rata, ho ba ke morena akere ke ena a nang le lentswe la ho qetela. Jwale hore na o kgotsofetse kapa ha o wa kgotsofala kapa wena o bona o fuwe e nyane ho feta ya moahisane, lefatshe le lenyane ho feta la moahisani. Ha eo eo o tlo tlameha o e qetele ka pelong. Jwale ke yona ntho e ke sa e rateng ka ya mahaeng, hobane o fihla a bue hore ho tloha moo ho ya mane ke lefatshe la mang mang. Ho tloha moo, ho ya mane ke lefatshe la mang mang. Empa moo ho na le ditokelo, ho na le metjha e loketseng e tlamehile hore e latelwe.

Ke nahana hore sena se etswa ke ho itebala, ra itebala hore re bo mang, retswa kae jwang. Tsela eo batho ba kgale ba ne ba phela ka yona, ke yona tselaya nnete, re ratang kapa re sa rate. Hobane dintho tse di tla o latela, o hloka o tseba hore na o mang, otswa kae, pele o ka tseba hore na o ya kae. Ke nahana ntho e entseng batho ba bangata hore ba fetole tsela eo ho no phelwa ka yona, ba se ke ba phela ka yona ba e lahle, ke ho itebala. Le ho latela dinako tsa hona jwale, re sa elellwe hore jwale nako tsa hona jwale e se ka re jwale re phela jwalo ka makgwowa. Re lebala hore rona re batho ba batsho, mme sena se ka re bakela mathata a mangata haholo. Re hloka hore re ska re lahla ditsela tsa baholoholo ba rona, hobane ke tsona tse re loketseng jwale ka batho ba batsho.

Ke nahana hore kgwebo ena ya ho rekisa dijo tsa setso, e ke se atlehe hakalo, hobane batho se ba nkile ditsela tsa sejwalejwale. Ho bolelang hore ba hopola feela dijo tsena ka bo matsatsi ana feela a ho keteka botjhaba jwalo jwalo. Empa letsatsi ka letsatsi se ba kene dintho tsena tsa ho reka bo di-take away. Ba ja bo di-pizza, dijo tsena tsa makgowa, haholoholo rona batho ba batsho. Le bophelo boo ba sejwalejwale bo re kene haholo jwale ke nahana dijo tsena tsa setso ha di sa ratwa ka tsela eo ne di di di ratwa ka teng nakong ya pele. Jwale ha ke kgolwe hore di ka atleha hakalo, ke nahana hore di ka etsa tjhelete kapa di ka atleha nakong tse tsa hore tsa ho keteka botjhaba feela, empa ho ya pele a ke kgolwe, ho ka ba jwalo. Unless re ka tjhentjha tsela eo re phelang ka yona kapa the way re nahanang ka teng.

Mehla e se fetohile hona jwale, le tsela eo batho ba nahanang ka yona e fapane. Lerato le ho nahanelana ho no ho etsahala nako tse fitileng ho fetohile. E kare dipelo tsa rona di se di hotse, di se di le kgopo, kapa e se le ntho ya hore ha re sa tshepana tsela eFFo ne re tshepana ka yona pele. Nkare mohlomong ke bona bophelo ba mo re phelang teng hona jwale, ka baka la hore dinako di fetohile. Ha ho sa le bonolo ho so nahanne taba e ya hore ha nka fetela haufinyane mona. Ke a kopa ho motho o tlo bua ka hore dijo di a tura kapa mohlomong a ho hanetse tsona. A utlwa a sa o thabele, kapa hore nna ke spend-ile tjhelete e ngata mona. Ke nahana ka baka la hore mohlomong ho fetoha ha dinako le hore dintho se di bitsa hona jwale tjena. Jwale ha o sa le bonolo hore o ka ya ho motho feela wa re ke ne ke kopa tjena hore ao nehe ao nehe dijo, ha ke kgolwe.

Nna puo tse ke kgonang ho di bua ke Sesotho, ke Isizulu, ke Xitsonga, ke yona English, ke South Africans sign language. Jwale ke kgona ho bua dipuo tse tse hlano. Empa Xitsonga sona ke se tsebela, ke puo ya lapeng. Sesotho ke se tsebela sekolong. Ha e sa le ke se etsa le tertiary ke entse Sesotho. Isizulu ke ithuta sona ho tswa ho ba family family di-cousin ba dulang Gauteng. Ke kgona ho di bua kaofela ha , South African sign language yona ke ithutile yona skolong. Ke ho na ntse ke brush-anyana empa the basics ke ya di tseba, le batho ba puo ena nka kgona ho bua le bona ka ka yona. Ke dipuo tseo ke kgonang hore ke di bue tseo. Ke ya kgolwa ke ke tsona di di di-benefits tsa ho ba mo Afrika Borwa le ho rata puo.